Ukubuyisa uthando nokugqugquzela abadlali, ngicabanga ukuthi ikona okubalulekile kakhulu ukuze ithimba lithuthuke. Ngalokho kwenza ukuthi umdlali uma efika egrawundini, abe nokukhula ukuzethemba, kanti futhi nokujabula, nokulangazelela ukudlala. Ngalokho-ke ngicabanga ukuthi amathimba ebhola angenza umehluko omkhulu kakhulu.

Uma isikole singanquma ukususa zonke izinhlelo zemidlalo, kungabathikameza kakhulu abafundi njengoba imidlalo ibalulekile kakhulu kubafundi, esimeni sokuzivocavoca. Kanti futhi nokuthi bake basuse umqondo ezincwadini zesikole bazithole bejabula kanti nokubumbana nakho kuyabenza ukuthi bagcine sebebumbene ngenxa yokuthi basuke bedlala ndawonye.

Umdlalo engiwathandayo kakhulu, umdlalo webhola lezinyawo. Lo mdlali ngiwuthandiswa ukuthi bengiwubuka kakhulu nomndeni wami sisakhula, kanti futhi namanje sisawubuka. Isikhathi esiningi uke usisondeze kakhulu ndawonye njengomndeni, njengoba sike sihlale sonke, sidle sibe neziphuzo.

Ngingamkhuthaza ngokuthi ngimazise ukuthi izinsuku azifani, kanti futhi nabadlali balo iqembu bangakwazi ukuthi benze kangcono uma bengabe bephrakthiza. Azi ukuthi izinsuku, indlela abadlale ngayo kweledlule angeke futhi baphinde badlale ngaleyo ndlela kule-game ezayo.

Ngokubona kwami impela badlala indina ebalulekile ngoba iningi labantu abasebasha bake bethi uma bebukela kubo, bezibona nabo sebeyinto enhle yakusasa, njengokuthi futhi kubanikeza ithemba lokuthi nabo bangaba abanye babadlali bebhola kungakhathalekile ukuthi amantombazane noma abafana. Kanti futhi isikhathi esiningi ibeynza ukuthi bangagcine sebezithola bephuza utshwala noma besezidakamizweni, uma umntwana ebona umuntu abukela kuyena, enza izinto ezilungile.

Ukugxeka kwi-inthanethi into engeke sayibalekela, kepha uma wena uzazi ukuthi ufunani futhi unokuzethemba, uyakwazi ukuthi uthathe lokhu okunomthelela omuhle futhi okukujabulisayo. Lokhu okubi noma okugxekayo ukushaye indiva ukuze uzoqhubeka ngempilo yakho uhlale unokujabula nokuzethemba.

Mina umdlalo wamakhadi engiwuthandayo umdlalo obizwa ngokuthi i-top ten, lapho khona nihlukaniselana amakhadi ebese ucosha phansi, uhlanganise namakhadi osuke unawo ukuze uhlanganise isibalo sika-ten.

Umdlalo engiwuthokozela kakhulu umdlalo webhola lezinyawo, ngoba iwona mdlalo engikhule ngiwubuka kanti isikhathi esiningi uletha injabulo ekhaya lami noma edokodweni lami lapho ngibona khona umndeni wami ebumbene futhi ujabula ujabulela ukubona amaqembu noma iqembu esuke belilangazelele ukuthi liwinile, lifaka amagoli.

Uma ngabe izikole noma uthisha nhloko angaqinisekisa ukuthi othisha kanye nabafundi baba nemfundumalo nokwamukela abafundi laba abasuke beqhamuka ngaphandle uma beze esikoleni. Lokho kungenza ukuthi laba abasuke beyizivakashi bazizwe besekhaya futhi bakhululekile. Ngaleyondlela bangakwazi ukuthi bezwane futhi begcine sebecobelelana ngolwazi olusha mayelana nemidlalo ehlukahlukene.

Okokuqala ngingathanda ukuthi ngisungule iqembu elizofundisa intsha, ikakhulukazi laba abasebancane abanesifiso sokuthi badlale imidlalo yokuzivocavoca ehlukahlukene. Ebese ngiqinisekisa ukuthi nginazo izinto ezifanekekile zokuthi bazizwe bephephile futhi bekhululekile njengazo izimpahla zokugqoka kanye namabhola, nendawo ekhuselekile ukuthi abazali nabo bengeza beze bezobukela abantwana uma bedlala imidlalo.